Bancedakala uba kwakukho iindlela zokufunda kufundwe ngee-laptop okanye kufundwe ngefowuni.

Ngexesha likacimicimi kukho into ebizwa njenge-UPS i-uninterruptable power supply. Yona iye ikunike umbane ngokuba uyathatha lo UPS uyidibanisa ne-modem ne-router ngexesha likacimicimi izawuqinisekisa ukubana uba iWi-Fi yakho iyasebenza ngelo xesha lakacimicimi.

Ibubulumko indawo yamathelelo eencwadi ibe kanti ineWi-Fi kuba yindawo evame ngosetyenziswa ngabantwana besikolo. Abantwana bezikolo ngabantu abahleli nje abanamali yokuba bazithengele izinto ezifana nedatha ibe basoloko banikwa imisebenzi yokwenzela endlini esikolweni. Ngoku xa be kanti baye kwindawo yamathelo eencwadi bayifumana into yeWi-Fi kulula ukuba bazenze izinto ezifunwayo esikolweni. Naxa kanti kungakwaziwa ukuyiwa ezikolweni kuthiwe kuzawudityanwa kuzawudityanwa ngee-laptop kulula ukuba baye kwindawo yamathelelo eencwadi bakonekthe kwiWi-Fi bakwazi ukungena kwezo kwezo class zizawube zi-online.

Umsebenzi we-speech recognition efowunini ubaluleke kuba kunika ukusebenza okungena zandla, ukufikeleka okwandisiweyo kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle kwimisebenzi eyahlukeneyo. Ngoko ke ibaluleke njalo.

Ukwenza unxibelelwano olukhawulezileyo, oluthembekileyo kunye nezixhobo eziphucukileyo eziphucula ukufikelela kwiinkonzo zonyango. Le , le ndibaniselwano ivumela ukufikelela okuphuculayo phuculweyo kwiingcali ngakumbi kwiindawo ezikude kwaye kunokunciphisa kakhulu amaxesha okulinda okubonisana.

Iingoma endizithandayo kwangoku ngu-Ukukuphila, ukuphila iculwa nguXoli, uSoft wakaNasty C, Sikhethene kaTebogo Louw, Izulu kaaSneezy. Neyiphi? Okwangoku ndisathanda zona, zezona zidumileyo apha kum.